Kufanele wonge imali enengi kuqakatheke khulu ngombana kelinye ilizwe kungenzeka kukobana imali ayifani neyelizwe lapho uhlala khona begodu nokobana ubunengi babo abafani kungenza kobana amaranda alitjhumi elizweni ohlala kilo manengi kodwana nawuyakelinye ilizwe mancani ngakho-ke kuqakathekile ukobana wonge imali eyaneleko.

Into edla imali khulu nawunekhambo sithuthi i-transport ozokukhamba ngayo. Enye kukudla ozokuthenga nofana uzokudinga ekhambeni lakho. Enye yindawo yokuhlala lapho uzokuhlala khona nawukhambako.

Nakanekhambo begodu afuna ukonga imali kufanele asebenzise imali ezintweni eziqakathekileko nalezi azozidinga khulu ekhambeni lakhe kufanele angamotjhi imali ezintweni angazidingiko begodu aqinisekise ukobana unakho koke akudingako ngaphambi kokobana enze lokhu angakakudingiko.

Ikambiso engiyilandelako lokha nangihlela imali engizoyisebenzisa nanginekhambo elide ngisebenzisa umaliledinini ukobana ngitlole phasi izinto engizozenza ekhambeni lami elide nokobana kuzokudingeka imali engangani.

Lokhu kungaphazamisa khulu ikhambo lomuntu ofuna uvakatjhela ngaphetjheya ngombana ngaphetjheya amandla weranda ayehla ehle khulu. Ngakho-ke kufanele abenemali eyaneleko yekhambo lakhe.

Into eyenza ukobana imali yakhe ibeyincani kukobana eSewula Afrika sisebenzisa amaranda kodwana i-Amerika ukusetjenziswa ama-dollar. Ama-dollar abiza khulu kunamaranda ngakho-ke enza ukobana amaranda anawo abemancani arhunyezeke.

Ngingamyelelisa ngokuthi athome ngokobana abhadale izinto eziqakatheke khulu njengesiphaphamtjhini azosisebenzisa ukuya lapho ayakhona nehotela lapho azokulala khona begodu ayelele izinto engekhe azidinge angasebenzisa imali enengi ezintweni engekhe azidinge.

Kufanele aqinisekise ukobana ikhamphani lapho athenga khona ithikithi lesiphaphamtjhini nofana ithikithi lebhesi kuyikhamphani ekhona begodu esemthethweni.

Ngingabayelelisa ngokuthi bavakatjhele ibhanga abazayithola eduze nabafika ngaphetjheya bakghone ukubalelwa imali abanayo.

Kuqakatheke khulu ukobana uhlele imali ngefanelo kusesenesikhathi ukwenzelela kobana nangabe imali yakho ayaneli ukwazi ukuthola enye imali uyihlanganise yanele ikhambo lakho loke.

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nazo khulu ekhambeni nabatjhugululela imali yabo bayitjhugulula elizwe elitjha abavakatjhe kilo kukobana imali yabo irhunyele lokhu kwenza ukobana imalabo ibeyincani khulu inganeli zoke izinto abafisa ukuzenza.

Amanye amazwe asebujameni obungcono kunamanye amazwe kwezeemali. Lokho kwenza bona izinto zibize khulu emazweni layo. Lokhu-ke ngunobangela wokobana iimali zamazwe zingalingani.

Iye, kuqakathekile nofana kukatelelekile ukuthi umuntu azi iimbalo zenarha lapho ayakhona ukukhandela ukugalajwa imalakhe. Nawungaziko iimbalo zemali lapho zalapha enarheni oya kiyo nofana zangaphetjheya kulula ukobana abalelesi bakwebele imalakho ngombana bazokubalela wena angekhe uzwisise ukobana babala njani nofana indlela ababala ngayo kuyindlela eliqiniso nofana mamala.